Izinto ezingangikhathaza ukuthi kutholakale lapho ngifuna ukuthi mhlawumbe ngikhipe oyedwa umntwana wami kule medical aid. Ezinye eziza eziza kucala kimi yilezo kuthi i-medical aid ngiyazi ukuthi izongisiza kakhulu njengoba ngizobe sengithatha umhlalaphansi.

Ngesikhathi ngiya ebhange ngiyofaka isicelo semalimboleko yomuntu siqu angizange ngeneliseke ngoba mengifika ebhange bangitshele ukuthi mina angikalungela ukuthi ngingathola imalimboleko yomuntu. Angazi ukuthi yindaba kwenzeke kanjalo ngoba mina ngiyasebenza every month ngithola i-payment yami.

Ngesikhathi obekufanele ngifake ngaso isimangalo somshwalense kwatholakala ukuthi abemshwalense bathi kimi angisengafiki ezingeni lokuthi ngawuthola umshwalense. Bathi ngiphinde ngibuye futhi ngemva kwezinyanga ezintathu. Ngiphinde ngabuyela kodwa namanje abazange bakhone ukungisiza.

Isimilo ezingaba khona ezihlobene nokubolekisa ngemali encane. Kungaba ukuthi uma imali izalile, abantu abasakhoni ukuthi bangakukhokhela kahle yonke imali yakho. Izokwenza ukuthi uzithole ucabane nabantu ngenxa yokuthi abantu babese bacindezeleka ukuthi baphinde bakhokhele emuva leyo mali le eza nenzalo.

Ukusebenzisa inkundla yemali ephathwayo kwangizwisa ubuhlungu okanye kwangiphatha kabi emoyeni ngoba leyo mali ebengiyithumele ayizange ifike ngesikhathi kulowo muntu ebengithumele kuye. Yathatha isikhathi ukuthi ifike kuye le nto leyo ayizange ingiphathe kahle.

Ithuluzi elibalulekile lokulawula izindleko zansuku zonke ukuthi xa ungumuntu, kumele uwazi ukuthi imali yakho uyispenda ngendlela ehlakaniphile. Kumele wenze ama-calculations uwazi ukuthi ngesuku udlimali enje or usebenzise imali engaka ukuze uzokhona ukwazi ukuthi imali yakho ikuphushe kuze kuyophela inyanga or kuze kuyofika isikhathi esinye sokuthi uthole enye imali.

Abantu kumele bazifundise ukuthi imali yabo bayidle ngokucophelela. Umuntu kumele azijwayeze ukuthi imali yakhe wenza lokhu kubalulekile ngayo. Akaboleki imali kwabanye abantu kungenasidingo. Akaboleki imali kwabanye abantu ngenxa yokuthi mhlawumbe uzwa ukuthi edle kamnandi.

Kumele zibekelwe labo abanozinzo oluphakeme lwezezimali ngoba labo abanozinzo eliphakeme kusho kona ukuthi banezidingo ezinkulu zemali. So ngokuqabanga kwami ngiqabanga ukuthi kufanele zibekelwe bona.